Motswalle wa ka le nna ne ko eletsa hore o sebedise Wi-fi ena ya Connect SA. Hobane Wi-fi ena e sebetsa ka potlako haholo jwang hobane wena o mosebetsi o motho a sebetsang ka tlung. E bileng a sebetsa ka computer-ra ka nako tsohle. Enngwe hape e fumaneha ka theko e tlase, empa tsena tse ding tsona di a tura, eno yona thero ya teng e tlase haholo. Jwale mokgotsi wa ka ne ko eletsa hore o mpe o nke yona.

Wi-fi e bohlokwa hobane phone tsa matsatsing ana di na le di applications tse ngata tse ba ka di sebedisang batho ba baholo jwalo ka di application tsa ho bua le di ngaka. Tse ding tsa di application founung mona ba kgona hore ba ka kena ho tsona, ba tliseditse dijo, ba ntse ba dutse ka tlung di aparo tse ba dutse ka tlung. Ntho enngwe le enngwe e ba e hlokang e teng. Di-applications tsena, ka nako tse ding o batla ho bua le ditloholo tsa hae mohlomong ditloholo tsa hae di dula polekeng e ngwe wa kgona hore a ka sebedisa application a foune a bue le bana ba hae ba shebane ka mahlong hona mona founung.

Nkgono kea utlwusisa wao rata mohala ona oa hao ka tlung. Empa na ono tseba hore e cellphone e betere ho feta mohala ona oa ka tlung. Hobane tabeng ya pele cellphone o kgona ho tsamaya ka yona hohle mo yang, o e kenya fela ka mokotleng wa hao. Nako e ngwe le e ngwe le e ngee mo leng teng kae kapa kae batho ba tla o fumana. E bile cellphone o kgona ho e sebedisa o kenya application tsa bo bankeng, o kgone ho etsa ntho tsa hao tsa bankeng hona hona mona cellphone-ung ya hao. O kgona ho reka moya, hao tshwane le yane ya ka tlung o tlamehile o patale tjhelete e ngata. Le ha o sena tjhelete wa kgona ho fumana moya wa ranta tse hlano, ebe o kgona ho founa o kgone ho bua le batho bohle bo o batlang ho bua le bona.

Dumela mme MaThabo le kae ha monate. Eya mme MaThabo wa hopola dikgwedi tsa ho feta basebetsi barona ba ile ba feta mona. Batla ho kenya dipalo, jwale di palo tsena di hokahantswe le tora ya rona e kgolo e mane toropong. E fepelang hohle mona lekwesheng, jwale ka ha palo e se e le haufinyana le wena mona, rona re tla o kenyetsa thapo etlatla ka tlung, ho kenyetse feela router ebe ntho tsa hao di sebetsa hantle.

Dumela mme, le kae hamonate mme MaPule. Mme o re bothata ke eng? Okay tabeng ya pele, ne ke kopa o tlo o tumme motjhini wa hao wa internet. O shebe hore o polakile hantle na, ha o qeta ho bona hore o polakile hantle. O kgutlisetse o late o emele nakonyana mme o shebe ha o hlahisa botala, o tsebe o se o loketse hore o ka hokahanya le phone ya hao. Ke kopa otle o leke jwalo, haebe wa hloleha hape mme re se re tla romela ntate a lokisang a tlo a tlo sheba bothata ke eng.

Tabeng ya pele jwale ese ele kgale ke sena data. Ntho ya pele e ke tlo shebang ke kena marangrang. Ke shebe melaetsa ya ka kaofela e ke e fumaneng, ha ke qetile ke tswe ke o sheba di email-eng teng ha hona melaetsa ya bohlokwa e ke e fumaneng teng na. Ha ke qeta ebe kea kena marangrang mona ke shebella mmino, ke shebella dipale.

Mokgwa wa pele, haeba o lahlehetswe ke password ya hao, ntho ya pele o tla romella molaetsa o kopang hore o romele password e ntjha. Jwale molaetsa ona ba tlao romella molaetsa o kenang ha ngwe kapa yona OTP dinomoro tseo eleng hore di sebedisa ka nako eo o ne o etsang account ya hao. Kapa ya bobedi ba tla re ho wena ba tlao romella molaetsa o tobetse mono o hlahise sefahleho sa hao. Batle ba bone hore wena monga account eo.

Ho latela maemo ka mokgo a leng teng mo Afrika Borwa. Nka kgothaletsa ngwana ka pele a qete sekolong. Ha a qeta sekolo ke hona nka reng ho ena nka mo dumella hore a tswele pele talenta ena ya hae empa a nang le ntho e leng hore ha o ka etsahala hore taba tsa talente di sa mo tsamaile hantle a ba tseba hore thuto e teng. Ona le karata a ka e sebedisang hore aka thola mosebetsi.